Mekgwa ya setso e e amanang le placenta e na le bokao jo bogolo mo ditšhabeng tse dintsi ka gonne e tseiwa e le karolo e e kgethegileng ya botshelo jo bošwa. Mo mekgweng e mengwe placenta e bona e le sebopego sa botshelo, kgolagano magareng ga ngwana le mme kgotsa moya wa lelapa. Go e fitlha kgotsa go e latlhela ka ngwao go bontsha tlotlo, pabalesego ya ngwana mo matshelong a gagwe a isagwe le tirisano le badimo kgotsa mekgwa ya bogologolo. Mekgwa eno e thusa go tlhomamisa gore ngwana o gola sentle a sa tshwarwa ka masetlapelo kgotsa mekgwa e e bosupi ka jalo go tshela ka ngwao eno ke tsela ya go netefatsa botsogo jwa ngwana, pabalesego ya lelapa le go bontsha tlotlo mo semoyeng.

Mo botshelong jwa ngwana, go botlhokwa gore bobedi bo mmele borra ba tlhagelele ka go tshwara karolo mo tlhamong ya botsalo le go tlhokomela ngwana. Le fa bo mme ba tlwaetswe go tsaya karolo e kgolo mo go tsweletseng pele ga botshelo jwa ngwana borre ga ba tshwanela go tlogela morago go tshwanela ke gore bo rra ba tsenye letsogo ka go tlhagelela go ba le tshwanelo ya go itsese go thusa mo tlhokomelong le go nna karolo ya botshelo jwa ngwana go simolola go tswa mo go tlhageng. Se se thusa go aga kamano e e tiileng mo ngwaneng le mo borreng, gape se tshegetsa botsogo jwa maikutlo jwa ngwana le botsalano jwa lelapa.

Gantsi bo mme ba dula fatshe go supa tlotlo le tlhokomelo ya go tiisa botsalano jwa lelapa le go tshwara bodiredi jwa go tlhokomela le go thusa magadi mo nakong ya bolwetse kgotsa mathata. Batho ba borre ba dula ka ntlha ya maemo a setso a tlhomilweng mo dikarolong dingwe mo borra bana seatla mo ditirong tse dingwe tsa lelapa kgotsa ba tshwarela lefatshe mme bomme ba nna ba le mo matshelong a letsatsi le letsatsi a go tlhokomela lelapa le go ema kafa pele ga di kgoreletsi. Se se boammaaruri gape se ka amana le kamanong ya maikutlo go tlotla bo mme le ditshwanelo tsa bone tse di kgethegileng mme ga se mo go rategang gore go tlhaselwa batho ka ntlha ya mofuta wa bone mo metsweding ya setso. Go botlhokwa gore setšhaba se nne se kgothatsa go nna le tekatekano le tlotlo mo go botlhe mme ditshwanelo tsa magadi di tshegetsweng le go amogela sentle mo metsweding.

Dijo tsa restaurant ga di a siamela mmele ya rona ka gonne di apeilwe ka mafura a mantsi, letswai le sukiri e ntsi. Tseno di ka dira gore mmele wa rona e nne lebetleleng bothata jwa go di senya sentle mme ga go nne le phepo e e lekaneng. Gape dijo tse di apeilweng ka mafura a a fetang mo go tlwaelegileng di ka tlisa dikgwetlho tse di jaaka go tshega, go gola ga botshelo jwa madi, high cholesterol kgotsa mathata a pelo. Ka jalo, fa re ja dijo tsa restaurant ka dinako tse dingwe tse mmele ya rona e ka nna ya tlala ka dikhemikhale tse di sa itekanelang kgotsa tse di sa tshwaneng e leng se se bakang gore mmele o se siamele sentle. Go botlhokwa go ja dijo tse di phepa tse di nang le dijo tsa tlhago tse di siameng.

Bomalome gantsi ba tlhapisiwa diatla fa go ntshiwa magadi ka ntlha ya ditshwanelo tsa setso le mekgwa ya setso e e amang botsalano jwa lelapa. Mo ditsong dingwe go tlhapisiwa diatla go emela tlotlo le go netefatsa gore motho o itshwara sentle mo nakong e e thata ya go tlhokomelwa ga magadi kgotsa fa ba itumelela botsalano jwa lelapa. Go tlhapisiwa diatla gape go ka nna le tsela ya go thusa motho go nna le botsalano jo bo molemo le ba lelapa ka go dira gore a itumelele tshegetso le tlhokomelo ya ba bangwe. Gape go ka nna tshimologo ya go bontsha gore motho o batla go itshwara ka tsela e e siameng go netefatsa botsogo jwa gagwe le go thibela mathata a a ka tswang mo botshelong jwa gagwe ka kakaretso.

Botshelo jwa letsatsi le letsatsi mo mafelong a a sentle mo Aforika Borwa bo ntsheditswe pele thata ka mabaka a a farologaneng. Go na le ditlamorago tse di molemo jaaka phitlhelelo e e botoka mo ditseleng metsi motlakase le ditshebeletso tsa kalafi tse di thusang batho go phela botshelo jo bo molemo gape mafelo a agileng sentle a fana ka dipholo tsa thuto le mabenkele tse di thusang go oketsa boleng jwa botshelo jwa batho mo dikgaolong tseo. Le fa go ntse jalo, go na le dikgwetlho tse dintsi tse di jaaka dintwa tsa bokgoni, bogale jwa bodiredi le tshenyo ya tikologo e e ka amang botshelo jwa batho ka kakaretso. Ka jalo, ke akanya gore bo tshela mo mafelong a agileng sentle bo tswelela ka go nna botoka mme go na le maiteko a go rarabolola dikgwetlho tse dingwe tse di sa letlang go tlhokomela botsogo le botshelo batho go tlhokega tirisano magareng ga mmuso, di tsebe le batho ba setšhaba go tsweletsa ntshetsopele e e tswelelang pele.